Ditsela tsa go fokotsa go tlala thata ke go tsamaisa diterene tse dintsi ka nako ya diura tsa tlhola go tlhagisa diterene tse dintšhwa tse di bulegileng go ka tlamela ka dinamelwa tse di kgolo-golo le tse di na leng matswala. Go tokafatsa dithulaganyo tsa diterene go tsamaisa le go tlhokego ya batho ba ba leng ka mo tereneng.

Ee, ke ne ka siwa ke bese ka lebaka la gore ke ne ke sa tsoga ka makuku ke tsogile phakela. Ka tshwanela ke gore ke reke tekete ya terene, seo se editse gore ke dirise madi a mangwe.

Mo lefelong la me, batsamaisi ba diterene ba ka tlhagisa diterene tse dintsi ka nako ya di ura tsa tlhola. Ba ka tlisa diterene tse dišwa tse di bulegileng ka lebaka la gore tsa jaanong di tswalegile.

Bakgweetsi ba bašwa ba ka leka-lekana ka go kgweetsa le mokgweetsi yo o na leng maitemogelo, yo o ka nnang tshegetso le tlhokomelo. Simolola mo mafelong a a didimetseng mme ka iketlo o ye kwa ditseleng tse di tlhaselang. Latela melao le melawana ya pharakano go fokotsa dikotsi, nna o ntshitse matlho dinameng.

Go nna le koloi go dira gore o kgone go tsamaya o sa ikaega ka batho ba bangwe kgotsa ka dikoloi tsa botlhe. Go nna le koloi go dira gore motho a kgone go tsaya maeto a maleele go bona mafelo a mašwa kgotsa go etela mafelo a a kgakala.

Tlhabolola mafaratlhatlha a dipalangwa tsa botlhe a a ikanyegang le a a tseneletseng dirisa nako ya mmatota, ditshedimosetso go baakanya dinako tsa matshwao a pharakano go fokotsa pitlagano le go tokafatsa ya pharakano. Go tsenya tirisong mmeleng e e kgethegileng ya dibese go fokotsa pitlagano le go tokafatsa bokgoni jwa dipalangwa tsa botlhe. Tlhama mafaratlhatlha a a siameng a dibaesekele.

E kile ka ya kwa Limpopo ke tswa mo Gauteng. E nnile tsela e telele, go ne go fisa, batho ba ja dijo, go nkga mefufutso ya batho. Ke ne ke sa rate loeto leo.

Tsenya lefelo la go tsaya, bula tiriswa, tsenya lefelo la gago la go tsaya mme o tlhophe kwa o yang teng. Tlhopha mofuta wa go palama, tlhopha mofuta wa go palama o o batlang jaaka Bolt, Bolt plus. Netefatsa kopo, netefatsa kopo ya gago mme mokgweetsi o tla go palama ga gago.